Fa dibanka di amogela kopo ya karata ya sekolo di sekaseka dilo tse di latelang go netefatsa gore karata e ka mokopi ka tshwanelo. Boemo jwa account-o ya mokopi, bokgoni jwa go lefisa, boemo jwa malwetse a account-o, tlhaloso ya diphatlha le dintlha tsa mokopi, di-policy tsa banka le melao ya setšhaba ka kakaretso. Dibanka di seka-seka hisetori ya madi, bokgoni jwa go lefisa, ditlhokego tsa mooki, le polokego ya banka. Gore di tlhome tshireletso le gore karata ya sekolo e fanwe ka tshwanelo.

fa o dira tshwetso ya gore o dirise karata ya sekoloto go botlhokwa go akanyetsa dilo tse di konokono tse di tla go thusang go tsaya tshwetso e e boitshepo. Tse di akaretsang thuso ya madi, thuso ya lefe, ditshenyegelo tse di tlhaloswang, mekgwa ya go lefisa, mefuta ya moputso le ditlhong. Ditsela tsa tshireletso le tshegetso mme le mokgwa wa go bapisa mefuta ya dikarata. Tlhaloso e kgolo, tshwetso e e boitshepo e tshwanetse go akaretsa go lefa ka nako, tshireletso, ditlhokego tsa letsatsi le letsatsi le melemo ya karata.

Ee, go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto ke selo se se botlhokwa thata pele o ka dira kopo. Ka ntlha ya mabaka a a jaaka go tlhaloganya ditshenyegelo le interest-e, go tlhaloganya maemo a go lefa, go itse ditlamelo le ditlhokego tsa banka, go itse tshireletso mo kotsing, go bapisa karata tse di farologaneng. Mme tlhaloso e kgolo go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ke selo se se botlhokwa go tokafatsa tshireletso ya gago, go tila dikotsi, go netefatsa gore o kgona go lefa ka nako le go dira tshwetso e e boitshepo ka karata ya sekoloto.